Mintlangu leyi nga kahle yo aka eka vana eka tiselulafoni i ti-cartoon. Hikuva ti-cartoon-i ti kota ku dyondzisa vana hi mayelana na vutomi lebyi byi hanyiwaka laha misaveni. Nakona ti kota ku dyondzisa vana, ku va va kota ku hanya kahle va tiva na xinghezi. Ti-cartoon-i ti tirha tanihi xitirhisiwa xa matimba xa dyondzo. Ku pfuxa miehleketo, ku ndlandlamuxa vuswikoti bya ririmi na vuhlanganisi. Ku kurisa nhluvuko wa wa mitlhaveko, ku tlakusa ku lemuka ndhavuko, ku nyika swikombiso leswinene na ku nyika vuhungasi na ku wisisa vana miehleketo. Hikokwalaho ndzi vona ti-cartoon-i ku ri ntlangu wa kahle, wa vana, eka ti wa lowu kumekaka eka tiselulafoni leswaku va pfuleka emiehleketweni.

Mintlhotlho leyi nga kona eka mitlangu leyi vanhu va hakelaka mali, ku ya, yi langutisa, i ku cincacinca ka mali leyi nghenaka na vupulani bya nkarhi wo leha. Modele wa PPV wu ti tshege hi xilaveko xa swiendlakalo swa munhu hi xiyexe. Leswi endlaka leswaku swi tika vhumba na ku pulana tshamiseko wa timali wa nkarhi wo leha. Ku aka, ku tshembeka ka vaxavi, handle ko hakela hi ku phindaphinda. Swa tika ku simeka vuxaka lebyi nga heriki bya vaxavi na ku khutaza ku xava hi ku phindaphinda. Tihakelo ta le henhla ta vuxavisi, ku koka rinoko ra vahlaleri, ku xava swiendlakalo swa munhu hi xiyexe swi lava matshalatshala lamakulu yo xavisa leswi nga dyaka eka vuyelo.

Ndzi vona onge ku tumbuluxiwa ka mitlangu yintshwa leyi nga katsaka vanhu hinkwavo, va ndhawu yin'we, swi nga vuyisa ntwanano. Vanhu lava le ka ndhawu yin'we a va nge lwi naswona va ta twanana swinene, hikuva ku va ku va ntlangu lowu va wu ri wale ka ndhawu yin'we. Hambi vo va rhambile va rhambe vanhu va le kule, swo fana, a va nge swi koti ku yimela vanhu va le kule va ta yimela vanhu va laha va humaka kona. Hikokwalaho ni vona onge swi ta tisa e ntwanano eka vanhu va le ka ndhawu yin'we, va kota ku tsaka hinkwavo. Loko ntlangu wa vona va vona wina van'wani va tsaka va ze va khomana na hi mavoko va hlekelana, hikokwalaho, van'wani va nga swi kota ni ku endla vunghani kwalomu ku fambeni loko va ha famba va hlalela mitlangu ya le ka ndhawu ya vona. Swi nga tisa ku twanana swinene.

Ku tlanga mitlangu swi pfune munhu loyi ni n'wi tivaka, leswaku aka vuxaka na vanhu va le kule. Vanhu va le kule va kota ku n'wi vona leswaku, munhu loyi u kota ku tlanga, ntlangu wa milenge, naswona va kota ku n'wi teka va n'wi yisa ekule eswikolweni swa vona, leswaku a ya tlanga ntlangu lowu. Naswona namuntlha, hi n'wi vona ka mavonakule, hikokwalaho ka wona ntwanano kota ku, loko a tlanga ntlangu lowu, vuxaka byi va byi tiyile ku va ku nga ri na ku kwetlembetana ko karhi, vanhu va va va tlanga mitlangu ya vona.

Vito leri nga nyikiwa xipano xa rugby, i Springbok. Vito leri ma nyikiwa bolo ya milenge, i Bafana Bafana. Vito leri nga nyikiwa cricket i Proteas.

Swiphiqo leswi a nga langutanaka na swona i swiphiqo swo aka ku tshembeka exikarhi ka xipano xa yena. Mutlangi lon'wutshwa swi laveka a kuma nkarhi wo aka ku tshembeka na vanghani. Naswona ku aka ku tshembeka na ku kuma vanghani a hi swi a hi swilo swo olova swinene. U fanele a dyondza milawu leyi vulavuriwaka hi xipano, swiyimo swa ntshamisano na switayela swaku vulavurisana, ku hlanganisiwa ka vanhu. Vatlangi mutlangi lon'wutshwa swi laveka a langutana ni mitlhontlho leyi faneleke, eka ntshamisano ngopfungopfu loko va kuma va huma eka ndhavuko lowu hambaneke. Kumbe, a a ri munhu lowunene. Swin'wanyani i ku va loko a huma eka ndhavuko lowu hambaneke ma ririmi ra yena na lavan'wana a swi finani, naswona hi yo hikokwalaho swi ta tika ku aka vunghana hikuva ririmi ra un'wana na munhu loko u nga ri tolovelanga, ra karata swinene.

Swihangalasamahungu leswi nga kahle eka sweswo ti hungasa ha swona i mavonakule mavonakule kahle hikuva u kota ku vona swilo kahle leswi ku vulavuriwaka hiswona u kota ku vona swifaniso nakona u kota ku twisisa hi ndlela ya kahle leswi ku vulavuriwaka hiswona.

Makhombo lama vanhu va nga hlanganaka na vona hi ku tlanga mitlangu eka inthanete i ku va vanhu va tirhisa mali leyi ku faneleke va endla swilo swa nkoka ha yona va karhi va tlanga mitlangu ya ka inthanete nakona va kumeka va dyiwa mali ya nkoka van'wanyana va tirhisa mali ya switokofela ku tlanga mitlangu leyi hi swona leswi endlaku leswaku va hlangana na makhombo hikuva va dye timali ta vanhu va kumeka va laveka va ze va kota na ku baleka emakaya ya vona hi ku chava leswaku va dyile timali ta vanhu hi wona makhombo lawa vanhu va hlanganaka na wona hikuva loko a vona leswaku wa dyiwa i wa tsandzeka ku tshika a swi ku i ta swi vona siku rin'wana u lava ku ze a wina mali leyi yi nga dyiwa kambe a swi endleki leswi endlekaku i ku va u hetelela a dyile timali leti a swi nga fanelanga leswaku a ti dya.

Tanihi mutswari a ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka eka inthanete ntsena hikuva eka masiku lawa hi hanyaku eka wona ku tele vugevenga swinene naswona vanhu va nga ti endla onge i vatsongwana ku ve i vanhu lavakulu va lava ku mi khidinepa va ya n'wi tsema ma-parts kumbe va endla swin'wana ha yena hikokwalaho a ndzi nge pfumeli leswaku a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka eka inthanete swi nga va na vunghozi swinene eka n'wana wa mina xikan'we na le ka mina hikuva loko se swi humelela hi ndlela leyi swi ta languteka onge a ndzi mutswari wa kahle loyi a tivaka ku hlayisa n'wana wa yena hikokwalaho a ndzi nge pfumeli leswaku a hlangana na vatlangikuloni lava a va .

Magoza lawa ndzi nga wa tekaka leswaku n'wana wa mina a tshama a hlayisekile i ku va ndzi n'wi pimela ndzi n'wi endlela swipimelo swo karhi leswaku eka inthanete loko a nghena u nghena eka swilo swo karhi a nga ngheni ka inthanete ka swilo swin'wana leswi swa ku swi nga n'wi endla a titwa a nga hlayisekanga hikokwalaho ndzi nga n'wi pimela leswaku u nghena eka swilo swa so na swa so hikuva swi tele swilo leswi va nga nghenaka ka swona a hetelela a nga ha hlayisekanga hikokwalaho eka ku n'wi pimela ka mina swi ta kota ku n'wi pfuna swi endla leswaku a va a hlayisekile hikuva ndzi ta va ndzi n'wi pimele ndzi n'wi komba swilo swinene leswi nga endlaka xona eka inthanete xikan'we ka swo pfuna kumbe swin'wana na swin'wana.

xivangelo lexi leswaku u nga fanelanga ku tshamela ku tlanga mitlangu ya le ka inthanete kumbe mitlangu yin'wana i ku va swa ku rivata eka swa tidyondzo ta wena handle ka sweswo i ku va a wu koti ku endla nchumu hikuva u tshama u karhi u ri ku tlangeni ka mitlangu ya tikhomphyuta hikokwalaho swa laveka leswaku u hunguta nyana xin'wana u nga qhina u hlangana na swikemara hikokwalaho ko tshamela foni na khompyuta ya wena u tlanga na vanhu lava u nga va tiveki.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva vana va masiku lawa va hatla va nghena emakamareni ya vona va ri karhi va tlangisa tiselulafoni ta vona a va na wona minkarhi ya ku tshama na vakokwani wa vona hambiloko vo va va tshame na vona vakokwani wa vona va tshama na vona va ri karhi va pfurisa pfurisa tinqingho ta vona hikokwalaho a va nge swi twi hambiloko va garingetela switori naswona eka masiku ya minkarhi leyi vakokwana a va ha talangi swinene emindyangwini ku na vomanana na votatana hikuva vakokwana va hundze khale emisaveni naswona hambi va ri kona vana va talela ngopfu eka tiselulafoni ta vona va teke vutomi bya vona va byi veka eka tiselulafoni hikokwalaho a swi nge olovi leswaku kokwana a kota ku va garingetela va yingisela nakona va tsaka ha swona.